Njengomqhubi webhasi osebenza kwiindlela ezimbi ndiyakonwabela ukuthatha ithuba lokuhamba ndibone iindawo ezohlukeneyo. Ndiyathanda ukudibana nabantu abatsha abavela kwiimvelaphi ezahlukeneyo kwaye ndiziva ndiqhayisa ngokubanceda bafike kwindawo abaya kuyo bekhuselekile. Lo msebenzi undinika nethuba lokucamgca nokonwabela indlela evulekileyo.

Ndingaziva ndiphoxile kwaye ndidanile kuba ndingacingela ukuba umqhubi unokucinga ukuba ndiyinxalenye yalo mkhuba okanye alindele ukuba ndihlawule.

Eyona nto inzima ngalo msebenzi ngamaxesha okanye iiyure ezinde nezininzi ezithi zisetyenzwe kwaye nokuba nexesha elininzi lokungahlali nosapho lwakho.

Uloliwe ungasetyenziswa ukuthutha iintlobo ngeentlobo zeempahla nemithwalo ngakumbi leyo inzima okanye eninzi. Nazi iintlobo ezixhaphakileyo, izixhobo zoshishino, isamente, isanti okanye iintsimbi zokwakha.

Ukuba ufuna iteksi eya edolophini phuma uye kwisitalato esikhulu. Egameni lesitalato ukuba uyakwazi linda apho kukho abanye abantu. Xa iteksi iza yenza isandla sakho sihle phantsi kancinci oko kuthetha ukuba ufuna ukuya edolophini.

Bachaphazeleka ngeendlela ezahlukeneyo xa kukho uqhankqalazo. Ukuphazamisa kwezothutho. Xa kukho uqhankqalazo iibhasi azikwazi ukuqhuba nohambo lwazo ziphangelise abakhweli, ukungakhuseleki, ukuchithwa kwemali

Kuhle kakhulu ukuba ufuna ukusebenzisa ibhayisekile ukuya emsebenzini ukuze ungabambeki kwezo zikaxakeka. Qiniseka ukuba ukhuselekile, soloko unxiba i-hemlet ukukhusela intloko yakho, sebenzisa izibane kunye reflector ukuze iimoto zikubone ngakumbi kusasa kakhulu. Hamba kwiindlela ezibekelwe iibhayisekile xa zikhona uze ulandele imithetho yendlela njengemoto. Soloko uqaphele kwaye ungasebenzisi ifowuni xa ukhwele. Qinisekisa ukuba amabhulekhi kunye namavili ebhayisekile akho asebenza kakuhle.

Ukuthatha ikhefu kwindawo yokuphumla ngexesha lohambo olude kuqhelekile kwaye kukhuselekile, ingakumbi xa le indawo ikhanyise kakuhle kwaye kukho nabanye abantu. Iindawo zokuphumla zenziwe ukuze abahambi baphumle, basebenzise indlu yangasese, batye baze bazolule imilenze. Nangona kunjalo kubalulekile ukuhlala uqaphele.

Ewe, ngokoluvo lwam oololiwe bangcono kunelori ekuthutheni imithwalo ngakumbi xa kuqwalaselwa izinto ezithile ezibalulekileyo ezifana nokondla iindleko zothutho, ukunciphisa ungcoliseko, ukhuseleko, isantya esingaguqukiyo. Oololiwe abachatshazelwa kakhulu zizithintelo zeendlela ezifana neetrafikhi, iindlela ezonakeleyo, okanye imozulu imbi. Oku kukwenza ukuba umthwalo ukhawuleze ufike ngexesha.

Ndiye ndizive ndinoxinezelelo noloyiko kuba ndingangakwazi ukufikelela kwiindawo endifuna uya kuzo ezifana nokuya emsebenzini, ukuya kwabantwana ezikolweni, kunye nasezivenkileni.

Ndingasondela kuye ngokuzola nangobubele ndingamkhuthaza ukuba aphefumle nzulu aze azole. Ndingamnika uncedo lokufowunela umntu amthembayo njengomqeqeshi wokukhwela imoto okanye ilungu losapho.

Ndingamcebisa ukuba ukuze ahlale ekhuselekile makahlale enxibe i-helmet ukukhusela intloko, makanxibe iimpahla ezibonakalayo okanye ezikhanyayo ukuze abaqhubi bambone. Makasebenzise izibane zebhayisekile ngakumbi kusasa kakhulu okanye ngokuhlwa. Makalandele imithetho yonke yendlela kunye neempawu zeendlela, makahlale eqaphele elumkele iimoto kunye nabahambi ngeenyawo. Okokugqibela, makagcine ibhayisekile yakhe isemsweni esihle okanye isesimweni esihle, akhangele amabhulekhi kunye namavili rhoqo phambi kokuba athathe olu hambo oluya emsebenzini.